Ndathi ndizihambela ndizisukela erumini yam ndisiya kuthenga isonka kwivenkile eyayikufutshane nendawo endihlala kuyo. Ndathi ndisakugqiba ukuwela iirowubhothi zendlela kwavela eyona lori eyayinkulu eyi-side tipper isisiphekepheke ukubaleka. Yadlula kwezo rowubhothi zabe zingayivumelanga ukuba mayidlule. Yayohlobokolekela kwenye i-builiding eyayisecakwazo. Kwaye kwacaba ke unobangela waloo ngozi ilori leyo yayiluse iibhrekisi zokubamba, kangangoba umntu owayeyiqhuba waye watshaba ngoko nangoko.

Mhlobo wam osenyongweni, ukufaka ibhanti lokhuselo xa uqhuba imoto kubalulekile kakhulu ngoba lukukhusela kwiingxaki onothi udibane nazo, iingxaki ezifana neengozi onothi udibane nazo endleleni. So ndiyakucela mhlobo wam, ndicela ulifake eli bhanti ukuze ukhusele ubomi bakho.

Ndiqaphela nto ithile apha, nenze eyona mpazamo enkulu. Apha ndithenge itikiti lenqwelomoya ebheka eGqeberha esuka apha eKapa. Nina nindifake phantsi koluhlu lwabantu abaya eRhawutini, loo nto ndiyiqaphela ngoku nam sendilapha kwisikhululo senqwelomoya.

Njengomhlali osebenzisa itekisi siye ke sibaripote abaqhubi beeteksi abathe benza loo overload kuba kaloku iye loo nto ibangele ingozi eye kulimale abantu abaninzi kuyo. Nangona ke abaqhubi beeteksi ingabona bantu baneenkani nje apha kweli loMzantsi Afrika kodwa indima esithi siyidlale ke siye sibaripote kwiiofisi ezikufutshane zakwaTraffic Department.

Ngokolwam uluvo, ndicinga okokubana yibhasi. Ngokuba ibhasi ayinasantya sikhulu njengeteksi kwaye ibhasi iqhutywa ngabantu abafanelekileyo kumaxa amanintsi, ayifani neteksi enokuthi iqhutywe nangumntu osafundayo ukuqhuba. Kwaye ke amaxabiso ebhasi ayafikeleleka kunaweteksi.

Ndicinga okokuba ngokolwam uluvo, eyona bhasi ikhuselekileyo yenedekha enye ngoba ubude bayo bufutshane ayifani neneedekha ezimbini ethi ibe nobude noko obuncothukileyo. Nto leyo ke enokuthi ibangele neengozi zibe lula xa inde kwaye ingahambe ihambe yohlulwe nangumoya ayinofane nenedekha enye.

Ndingajika ndiyokusilanda emva endlini ngokuba kaloku andinokwazi ukuqabela ibhasi ndingenalo ikhadi layo.

Ewe, ndingathetha nomqhubi webhasi ndimxelele isimo endikuso sokokuba bendingayazi okokuba kusetyenziswa amakhadi. Nto leyo ke ngoku ndinemali bendicinga uba okoba kubhatalwa ngemali kwaye ndingxamisekile ngoba ndileqa emsebenzini, andinokwazi uphinde ndijike ndiyocela ndiyokwenza ikhadi lebhasi.

Mmelwane wam, ke xa unomdla wokusebenzisa ibhasi kufuneke ke uhlale uyazi okobana ibhasi isebenzisa ikhadi akubhatalwa ngamali. Kwaye ke ibhasi yeyona nto ndibona uba ikhuselekile mna ngoba naxa ukuyo ngaphakathi uhlala ngokukhululekileyo kwaye esaneleyo.

Ndingaziva ndikhathazekile ngokuba kaloku ndiza kufika ngexesha elingelilo emsebenzini mna. Kwelinye ke icala ibhasi yam ebendidla ngoyikhwela kaloku bendiyiqhele ifika ngexesha elifanelekileyo ingazange yafika mva. Loo nto ke ingandikhathaza into yokubana ke ingafiki ngexesha.

Akho nto ndinakuyenza ndingalinda ngokuba kaloku ndizobe besele ndithenge nekhadi layo kwaye ke iyeyona nto ndiyisebenzisayo ukuze ndiyofika emsebenzini. Nangona ke ndingaziva ndiphoxekile xa inothi ke yenze loo nto yokungafiki ngexesha layo.